Ndabona ngokuthi bathethe into eyenzeke ekuhlaleni phambi kwam, bayithetha kwi-intanethi ngendlela engeyiyo ndabe ndiqonda ukuthi bendikhona ndiyibonile. Xa ivela kwi-intanethi kwanyanzeleka ukuthi ndiyiphandile, ndiyiphicothe kwaye ndiyiveze ukuthi ayisiyonyani. Umehluko ndawubona njalo.

Kaloku yinto leyo eqhelekileyo indiphelela oko loo datha kwaye andinandlela imbi yokuthi ndingayinceda kodwa ke ndiye ndizame ukuthi ndiphinde ndiboleke kuyo le nethiwekhi okanye olu nxibelelwano ndiyisebenzisa kuyo. Kodwa if abakwazi ukundinika ndiye ndingabi nayo indlela ngaphandle kokuthi ndilinde ndide ndifumane imali yokuyithenga.

Ngosuku ndingumntu osebenzisa u-two gig ngosuku, ngokuba ndiye ndingene kwezi intanethi ndikhangele, ndihlale kuzo, ndingene kwamathuba omsebenzi ukukhangela, ndingene nakwii-imeyili ndijonge nokufundekayo okufana neendaba.

Baleka, makabaleke aye kwi-intanethi asebenzise amajelo afana nooFacebook nditsho wena TikTok ukuyotsho kwaba Instagram ukuze apho khona abantu bonke xa ubajonga bakhoyo ngoku. Bambalwa abangekhoyo kulapho khona ishishini lakhe lokubhaka lizotsho laziwe kwaye wonke umntu abone ukuthi umsebenzi wakhe mhle kangakanani.

Uwazi lwam alukho lukhulu kangako ngapha ke kweze-telecommunication okanye lwezonxibelelwano. I-five G ndiyakholwa ukuthi yinxibelelwano olukhawulezileyo apho kweento sizisebenzisayo, kwaye ukuthi ungasebenzisa yona unganyanzeleka ne-AI uzidibanisile ukuze abantu babone kwaye bafikeleleke kuyo olo lwazi uzobe ufuna uluthumela lwezenkonzo zonyango.

Ayikho onoyenza tu kwaphela. Andiboni ingakhona, ngokuba ngoku kweli lanamhlanje ukubheka phambili abantu basebenzisa onomathotholo aba bahamba ne-intanethi. Indaba yamaphephandaba andiyiboni iyinto esaqhubekayo kwaye yinto yamandulo, ngokuthi ndingazama ukuthi elam iphepha ndilifake kweli lomathotholo bakhoyo ukuze kwezi i-intanethi ukuze lufumaneke nakwabanye abantu ezandleni zabo ngaphandle kokuthi bahambe bethengana namaphephandaba.

Kubacacisela abanye abafundi ukuthi mabazame ukuhlonipha abo bazofunda. Umntu ngamnye ozobukela amavidiyo okanye into enengxolo makaphathe ezi nto okufana nee-earphones azozimamelela yena le nto ayimamelayo ngaphandle kokuthi aphazamise omnye umfundi. Kubalumkisa, ubanike i-information uphando kwaye bazame ukuthi into abazoyenza umntu azenzele yena aphume ahambe.

Ndingaqinisekisa ukuthi ubanika kuyo le content, umxholo lowo unemfundiso kuqala uye uyakhuthaza kwaye .

Kunobungozi lokuthi iWi-Fi kawonkewonke lena kukho aba 'bantu bokwaziyo ubuxhakaxhaka besimanjemanje ukusebenzisa bathathe o-information yakho okanye iinto zakho ezifihlakeleyo. Bakwazi ukungena nditsho nakwi-bank yakho, bakwazi ukuthi benze le nto kuthiwa yi-fraud ngawe wena mntu osebenzisa loo Wi-Fi.

Ndingonwaba ndisonwatyiswa kukuba ukusukela ngoko ndizotsho ndikwazi ukufikeleleka kuzo zonke iinkonzo endizobe ndizidinga, kwaye ndizobe ndikwazi ufumana olu lwazi lizobe nalo bendiludinga kuzo xa sezikwazi uhambelana zizonke. Zizokwazi ukufundisa zikhuphe ulwazi.